Eya, ke nnete hore basadi bane ba sa kgone ho ba le dipolasi ka baka la melao e ne rata banna. Empa mmuso o la lokisa seo mme ya bona hore basadi le bona bana letsoho, bana le letsoho temong ya dipolasi. Mme ba ba fa polasi hore le bona ba kgone ho intlafatsa mme ba hlole tlala.

Eya, di ngata tseo nka di etsa. Nna nka kena le koporasi ya ho fumana matla a mmaraka. Ka theha dikamano tse tobileng le bareki, mme ke tsepamise maikutlo hodima boleng le phelong e tshepahalang. Ke sebedise di-platform-o tse digital-e ho fihlella dimmaraka.

Nna nka kotula ka boemo bo nepahetseng ba mongobo, hoo ekabang twenty percent. Mme nka sebedisa disebediswa tse bohale kapa metjhine e hlokometsweng hantle ho qoba tshenyeho ya kernel-e. Mme nna hape nka kgetha nakong ya lehodimo le omileng ho fokotsa kotsi ya hlobo. Hape ke hlopha le ho tlosa dikoti tse senyehileng hanghang.

Eya, dihwai di tjheka dikoti kapa didiba. Ba haha matamo a manyenyane kapa ba kotula metsi a pula. Ba bang ba sebedisa nosetso ya marothodi ho fokotsa ditshila.

Mohaisane wa ka, nna ke nahana o tla hloka dihoko kapa dihoko tsenang le moya o motle. Dibotlolo tsa metsi, mabokose a di hlaha bakeng sa ho ikatisa.

Ho ya nneteng, nna nka kgetha naha. Ka mobu ke kgona ho lema, ke kgona ho hlahisa dijo, mme ke kgona ho etsa tjhelete ha nako e ntse e ya. Eya, tjhelete e ya fela empa mobu ona ha o sebedisa ka bohlale o tla dula o fa seo o se hlokang.

Ho rua dinotshi ho wa putsa, empa ho na le kotsi e kgolo. Ho lonngwa ha dinotshi ho baka bohloko bo boholo kapa ho hanana le mmele. O tlameha o dule o sireletsehile and-e dinotshi di mabifi haholo ha di kgathatswa. Tlameha o sebedise setsubi ho kgutsisa dinotshi, mme kamehla o tsamaye o kgobile matshwafo.

Eya, nna nka kgetha kgwebo ya ho rekisa thepa ya temo. E hlahisa mesebetsi, mme e tshehetsa dihwai, mme e kenya tjhelete e tswang dinaheng tse ding. Ka tsamaiso e nepahetseng e ka hodisa moruo wa naha ka pele.

Eya, nna ngola ka moo batjha ba ka etsang tjhelete ka temo ya sejwalejwale. Mme ke ne ke ka bua ka dijalo, mehlape le malebela a kgwebo ya temo, le ka mokgwa wa ho sebedisa technology ho atleha.

Kannete ha ho bonolo. Dikolo tse ngata ha di rute temo e sebetsang. Mme ditsi tsa kwetliso di a fokola, mme tse ding di bitsa tjhelete e ngata haholo. Empa ka marangrang le merero ya lehae, batjha ba ntse ba ka ithuta ha feela ba tiile.

Ditheko di a nyoloha ha ho e na le komello, dikokwanyana, kapa ditshenyehelo tse phahameng tsa ho kenya letsoho jwalo ka mafura le manyolo. Di theoha ha kotulo e ngata haholo, dihwai tse ngata haholo di lema dijalo tse tshwanang kapa di batla marothodi.

Nna ho ya nneteng, nka eletsa temo ya moroho. Ena le phaello e potlakileng, tlhokahalo e phahameng ya mmaraka. Mme e ka etsa mobung, e ka etswa mobung o monyenyane. Ka moralo o motle, o ka kotula le ho fumana tjhelete hangata ka selemo.

Nna nka mo bolella hore a atamele mekgatlo e ikemiseditseng ya lehae kapa mananeo a mmuso a temo bakeng sa dithuso. Hape a ka kenela koporasi ya teng bakeng sa tshehetso ho bokella tjhelete ka bongata kapa ho kenya dikgwebo tsa lehae bakeng sa tshehetso le hona ho ka thusa.

Boemo ba lehodimo bo baka komello, dikgohola le mafu a dijalo. Ho rarolla sena, ke sebedisa kotulo ya metsi a pula, ke lema esale pele, mme ke kgetha dijalo tse hananang le komello. Mme ke latelle bolepi ba lehodimo ho rera ha molemo.

Ke lema dijo tse khurumetsang le jwang ho tshwara mobu. Ke haha matswapong, ke kenya ho sireletsa mobu o ka hodimo. Ke boetse ke check-a di-canal-e ho laola phallo ya metsi.

O ka nosetsa dimela ka kapa ka ho nosetsa. Ke sebedise ho bokella makgasi. Ke check-a mohlwa ka motjhini o kutang mohlwa. Ntsha lehola ka letsoho kapa ke sebedise mohoma. Ditshila tsa serapa sa manyolo ho boloka sebaka se hlwekile.

Eya, meroho e kang dierekisi, sepinatjhe le dihwete di ka hwamiswa. Ditholwang tse kang monokotshwadi le di-mango le tsona di hwama hantle. Ditlhapi, nama ya kgomo, lebese le tsona di ka hwamiswa ka mokgwa o sireletsehileng.

Eya, nna ke jele tswekere ya moba e monate. Ke ya tlhaho, mme e tletse tatso. O ka fumana dimmarakeng tsa lehae, mapolasing kapo wa reka mabenkeleng a rekisang dijo tsa tlhaho, kapa tsa setso. Mme, ntate wa ka o ne a rata ho re rekela tsona ba re le banyenyane.